Into i-hobby engiyibona ey'nkundleni zokuxhumana, i-hobby ye-yoga, and iyasiza uma kungathiwa uwumuntu ojwayele ukunyakaza kakhulu ongajwayele. Ingakusiza ukuthi ikulule amathambo futhi ikwazi ukuthi wenze izinto ofuna ukuzenza. Ngiyibone ezinsukwini mhlawumbe ngesikhathi seviki elidlule. Ngiqale ukuyenza ezinsukwini ezintathu ezedlule.

Into ongayenza ukuthi, uma ufuna ukususa lokho okwenzayo kokwenzela imali kumele uzimisele futhi kumele ube wumuntu othandayo leyo nto ayenzayo.

Le nto ingangenza ngizizwe ngijabule kakhulu ngenxa yokuthi imali iyobe isingena ngazo zonke izindlela engizidingayo empilweni yami.

Into engingayenza ukuthi ngisho ukuthi wonke umuntu wamukelekile ngiphinde futhi ngicacise ukuthi wonke umuntu uma senza into uyenza naye, akami ebe yisibukeli ngaphandle.

Imali oyitshalayo noma ingaba ncane noma ingaba nkulu, lapho esiphikelele khona ukuthi into esiyidingayo ingakanani, ukuthi ufaka imali eningi noma encane. Lokho akubalulekile kakhulu, into ebalulekile ukuzimisela kwakho.

Lokho kungenza ngijabule kakhulu ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi amasiko ethu awakafi uma kusekhona intsha engingakwazi ukuthi ngiyifundise noma yazi le midanso lena esasiyenza.

Izikole izinto ezingazenza ukuthi zikhiphe amabhasi anela zonke izingane ezenza leyo midlalo bese ziphuma zonke ngesikhathi esisodwa. Khona zingeke zilibaziseke endleleni noma zizokwazi ukufika kanyekanye.

Into ongayenza lana uma kungathiwa ushaya isiginci, ungazama ukukufundisa abanye abantu ukushaya isiginxi isiginci, bese uyabakhokhisa ngokwenze njalo. Uma unesiphiwo , ungatshala bese udayisa lokho okutshalile uzokwazi ukondla wena nabomndeni wakho.

Imidlalo yona ikhona ngoba iyasiza ukuthi umfundi noma enomzimba noma enengqondo ekhuthele kodwa nomzimba nawo kumele ukhuthale ngenxa yokuthi izokwazi ukuthi imusize.

La makhodi emidlalo kumele aveze noma acacise ukuthi indlela yokudlala iyafana ndawo ndawo nangapha ukuze kungekho abazolimala noma abazogcina sebelimazana kulolu hlelo.

Imidlalo yesintu iguquke kakhulu ngenxa yokuthi bona noma engaphelanga yona koda bathathe indlela yokudlala yokudlala bese bayifake isikhatsi abanye eyenza yona lowo mdlalo ube munandi kakhulu.

Umdlalo engangithanda ukuwudlala kwakulibhola. Lo mdlalo wawungijabulisa kakhulu ngenxa yokuthi noma kuthiwa sikhuzwa kangakanani emakhaya kodwa sasihlezi sibuyela siyodlala ngenxa yokuthi sasuthanda kakhulu.

Lokhu kungaba yingozi ngoba kungagcina sekukhethwa ukuthi yimuphi lo mdlalo okuyiwona abawukhethayo ukuze owudlale ngenxa yokuthi babebaningi abenza lo mdlalo bebancane . Kusho ukuthi ikhona okuyomele kuphume phakathi kwaleli lombili.

Iy'kole kumele sihlinzeke isigubhu sokulapha abafundi. Uma kungathiwa bayalimala uma bedlala futhi sikwazi ukuthi sisize bonke abantu, abantu sibanike ukudla.

Imidlalo ingasisiza ngoba ingasiqeqesha imizimba yethu. Isikhiphe ekukwenzeni izinto ezimbi, njengokwenza izidakamizwa noma zizithole seziphuza utshwala. Lokho ukwenza imidlalo kungasiza ukuthi siphume kuzo zonke lezo zinto ezimbi.

Lokhu kungakwenza ukuthi uzizwe kabi, noma kuthinte kabi ubungane bakho uma makuthiwa wena abangani bakho uyabathanda, ungazizwa uhlambazekile phambi kwabangani bakho futhi uzizwe sengathi awenele uma wenza enye into .

Izinto noma ngizenzayo njengokungcebeleka, ngiyahamba ngiyovakasha ezinye iy'ndawo engingazazi noma ngijime ngiye ngibe ngihlezi ngizilolonga umzimba wami.